Kulula ukudala iphasiwedi yeWi-Fi efanelekileyo, ewe kulula. Ikhona i-formula onoyisebenzisa, kukuba ufake oonobumba kunye namanani ukuze ingakwazi ukuqikelelwa ngumntu wonke.

iphucula iinkqubo zangoku kakhulu kuba kaloku yonke into esiyidingayo siya . I-research, imisebenzi yasesikolweni, lonke ulwazi unalo .

Ndingathanda ikwazi ukusebenza kwiifowuni ezine okanye ezintlanu okanye ngaphezulu, kuba kaloku sibaninzi ekhaya and wonke umntu ufuna ukufaka iWi-Fi.

Ndingathenga idatha kuba kaloku ayikho iWi-Fi.

Ewe, umntu endimaziyo wake wachatshazelwa yile nto kuFacebook, apho kukho ii-group zokurenta kwee-business app zakwaCapitec. Waye ke wayorenta iCapitec business app kuba edinga imali, apho watsotswa khona iimali zakhe zonke.

Ingumbono ombi kakhulu kuba kaloku abafundi baphatha iifowuni esikolweni kwaye abakwazi uhoya utitshara kuba kaloku behlezi becofa ezi fowuni, kwaye iWi-Fi izoba bhidisa kakhulu ekufundeni kwabo.

Loo khampani ingatshona kuba kaloku izixhobo zinikwa abantu ngexabiso elifanayo.

Tata, lo mculo wakho wakudala awusasebenzi kwi-CD ngoku, ungawufumana lula kumakhasi wezonxibelelwano.

Ndingabachazela ukuba bathenge idatha, batshintshe i-network yabo ibe yeyakwaVodacom kuba kaloku uVodacom akachatshazelwa kakhulu yi-loadshedding.

Ewe, kuba kaloku abanye abantu bayayixhaphaza iWi-Fi, basetshe izinto ezingalunganga.

Hayi, kuba kaloku kwiindawo ezisemaphandleni abafundisekanga kakhulu ngobuxhakaxhaka bale mihla.

Ewe kulungile, iWi-Fi ibe sendaweni eyi-one njengakwithala leencwadi, kuba kaloku if ingakho endaweni yonke esikolweni, kumagumbi wokufunda wabantwana, bangangamameli iititshala bahlale kuloo Wi-Fi kude kuphume isikolo, bangawenzi umsebenzi wabo.

Iyabachaphazela kakhulu abantu basezilalini loo nto kuba kaloku abantu abaninzi abasebenzi, badinga imisebenzi, abanayo imali.

Umntu adawunlowude iakhawunti efowunini yakhe, kunikiswane ngee-logins kuze sizokwazi ukushera sonke endlini, babukele ezifowunini zabo.

U-MTN uyafikeleleka kakhulu kuba utshiphu kwicala ledatha.

Baphulaphuli, nimamele uAmanda, intombazana yaseMachibini eMthatha, eQunu. Ndim lo uthetha nani babukeli, ndithi hlalani ezitulweni zenu nibukele, nimamele endiniphathele kona namhlanje. Enkosi.

Kuthi qatha kuqala i-computer technology, iinto ezinjengeefowuni, iinto ezinjengee-network nonxibelelwano.

Ndiziva ndidane kakhulu kuba kaloku le ibiyindawo endikwazi ukwenza i-research ndifumaneke uncedo kuyo malungana ne-intanethi.

Ndiyijonga kabini kathathu ngemini kuba kaloku iyakhawuleza ukuphela, kwaye zininzi ii-app ezitsala idatha kwifowuni yam.

Ndingakhetha ingoma kaBrenda Fassie lena ithi, we fight for our president, kuba kaloku indicingisa mva ngexesha le-apartheid apho kwakusekho noMandela.